Ndi vhona u ngari zwi vha zwi songo tea na luthihi. Ndi vhona u ngari tshifhinga tsho no khwinisea, vhathu kha vha renge nga dzikhadi. Tshine vha nga ita are vha khou nyaga masheleni. Kha vha vhe vho dzhia maṱuku nahone vho to ita cash send. Ndi zwone zwine zwa nga vha thusa.

Ee, ndi vhona ungari i shuma kha maongelo anea a private.

Tsha u thoma ndi u sedza affordability, na u kona u ḓivha uri kha uvho yo bulege wa badeliwa na tshumelo dza masipala naa. Ndi uri wa sedza na credit score tshau uri tsho dzula zwone naa.

Bannga dzine nda dzi ḓivha, dzine dza dza ṋekedza vhathu nḓivho, ndi FNB ndi yone ine nda i ḓivhela kha heyo mafhungo.

Ndi vhona ungari vhashumi zwine vha nga tea, ndi u dzulela usa, u yo ṱola uri masheleni avho naa, a khou isiwa naa. Ngo uri tshiṅwe tshifhinga wa wana, i khou sumbedza kha pay slip uri a khou dzhiiwa, wa wana uri ha khou swika afho kha UIF.

Vhukhakhi vhuhulu hune nda vhu vhona vhathu vhane vha vha khou vhu ita. Ndi uri vha vha vha songo lavhelela uri hu kha ḓi ḓovha na dziṅwe dzitshelede dzine dza nga bva. U fana u badela maḓi, u badela muḓagasi, ṱhanga are i tshi bvuḓa. U fanela u ḓivha uri u ya lugiswa. Ndi uri ndi zwinzhi.

Ndi vhona ungari zwine vha nga ita, ndi musi uri muthu a kone u dzhenisa claim. No u kona u ḓivha uri, tshelede yawe ine ya kho bviseliwa nga ṅwedzi nga ṅwedzi naa, i khou swika naa.

Ndi vhona ungari arali airtime wa renga wo renga. A hutshena upfi u ḓo i humisela murahu, ngo uri u ḓi wana u tshi khou koloda airtime.

Ee, hu tovha vhathu vho khetheaho, vhane o fhelelwa nga mushumo kana u khou haya phetshenini. Ndi uri ndi tshelede ine ivha i khou kokodzeliwa vhathu vhane, muthu ane u vha kha ḓi shuma. A tshi o notha u a kona u i wana.

Tshine wanga amba ndi u ḓivha, ndi u vha na nḓivho uri u i wanisisa hani. Nahone eyi tshelede i tshi ḓa, u khou i shumisa ni, ngo uri u wana i tshelede u sa khou ḓivha uri u ya ṱuwa wa yo claim.

Ndi vhona ungari u muthu, a u teyi u ḓi wana u tshi kho bvisa masheleni awu, u khou maisa kha tshiṅwe tshikwama tshisa ḓivhalei. Ndi uri u fanela u ita ṱhoḓuluso nga haye, nga ha hetsho tshikwama, na kha dzibodo dzo teaho.

Ndi vhona ungari masheleni avho o eḓana, sa hezwi u tshi ḓo vha, u tshi khou wana muholo wau wo fhelelaho. Ndi vhona ungari zwo eḓana.

Ndi vhona ungari zwi hu tea, u sedza uri tshiimiswa tsho nwalisiwa naa, kha zwa financial provider na na kha dzibodo dzo teaho naa.

Huna hune ri tea uvha na puḽane ine i kho katela muthu, vhathu vhoṱhe. Ha vha na puḽane ine muthu ene muṋe u vha a nayo, ngo uri muṅwe na muṅwe u vha na zwine a zwi tama u zwi swikelela.

A ri thu ḓi wana ri khou ita khumbelo ya masheleni heyo.

Ee, ri ro no, ndo no vhuya nda vha na nazwo hezwo zwithu. Ndo sedza uri mbulungo i ḓura u swika vhungafhani. Sa tsumbo i ten thousand i nga si kone u vhulunga. Zwi amba uri u khou tea u vha na phoḽisi ine i ya tenda u badela close to twenty thou, twenty-five-thousand.

Zwone ndi zwa ndeme u ḓi wana u na phoḽisi, ngo uri are ri kho amba mbulungo, i vha i khou ḓura. Vhukati havhege hu a ḽiwa, ḓuvha ḽa mbulungo hu a ḽiwa. Nga murahu, ndi uri zwivha zwi khou ḓura zwoṱhe hezwi zwithu.

Fune, funeral cover ndi masheleni a u vhulunga fhedzi.

Ee, zwi na phambano ngo uri arali u khou i data ya airtime, u wana uri hu avha na special zwa dzi data. Zwino zwa dza bannga dzi vha dzi khou ḓura.

Ndi vhona ungari ndi u, ndi uvha na miṱangano vha tshi khou ṱalutshedziwa nga UIF, uri zwi tshimbilisa hani. Tshikwama tshifhio ndi tsha mini, tshifhio ndi tsha mini.

Tsho u thoma ndi u sedza kha internet, wa ita ṱhoḓuluso nga hiyo bannga nga dzi phoḽisi hedzo dzine vha vha vha nadzo dza ndindakhombo. Ngo uri u wana nahone u tshi ita hedzo dzi ndindakhombo, u khou tea u bvela khagala nga tshiṅwe na tshiṅwe. Uri ri tshi, ri tshi vho ṱangana na khombo, u kone u kiḽeima zwavhuḓi.

Tsha u thoma ndi u u ripota banngani, ubva hafho ndi ḓo zwi dzhia ubva hanefho.

Ndi u ṋekedza vhathu zwe a fhulufhedzisa zwone, ndi yone tshumelo ya khwine hezwo.

Ndi uri a ḓivhe credit score tshawe, na na uri u ḓo kona naa u vha na u badela, ngo uri nthu masheleni haya a dzinnḓu a ya nga nga inflation.

Transfer duty, u fanela u ḓivha uri hu na tshelede ine wa khou teya u i badela vhoramilayo, uri nnḓu i kone uya kha madzina awu. Ngo uri zwa zwino zwo no khwiniseya ngo uri muvhuso wo no vhea game uri nnḓu guma kha hafha noni, huna tshelede une wa tea u i badela. Arali i fhasi a u nga koni u i badela, a u nga koni u badela transfer duty.

Ndi vhona ungari heyi UIF, i fanela u engedza miṅwedzi ngo uri ivha i kho ṋea masheleni miṅwedzi ya rathi. Arali i tshi kho ṋekedzela miṅwaha miṅwaha mivhili, zwi tshi khou ya kho uri wo shuma miṅwaha mingana. Wa ḓi wana wo shuma miṅwaha minzhi, mara mafheleloni vha ḓo u fha, vha ḓo u badela miṅwedzi ya rathi.

A thi tu ḓi wana ndo no kwamea, ngo uri ndi wana kanzhi kanzhi itshi badela nga tshifhinga.

Tshithu tshine tsha nga thusa, ndi u vha na phoḽisi. Ndi zwone zwine zwa nga u thusa nga maanḓa.

Ndi vhona ungari dzi ya thusa ngo uri, u ḓo ḓi wana huna zwine wa kho tea uri u zwi ite, nahone u tshi kho tea u ya u vhona specialist.

Tshe tsha ṱoḓea ndi tshi kho vula garaṱa ya tshikolodo hovha bank stament, na aḓirese hune nda dzula hone ndi zwone zwa ndeme zwine zwa ṱoḓea.

Zwoṱhe zwa vha zwo leluwa ngori a hu ngo vha na zwi konḓaho ngori zwoṱhe ndavha ndi kho zwi pfesesa na uri ndi kho ḓi dzhenisa kha zwifhio.

Tsha u thoma tshine nda nga eletshedza muthu, ndi uri u kho tea u sedza vha zwi vhidza uri interest ya hone ndi vhugai nahone u ḓo kona na u shumisa eyo garaṱa nga nga nḓila yone na.

Tsha u thoma ndi u sedza dzi interest dza garaṱa heyo, nahone garaṱa i khou ḓa i na tshikolodo tshingafhani tshine nda nga tshi kona na.

Ndo ita nga inthanethe, nahone ndo vhona zwo leluwa nga maanḓa na hu zwi songo to tshimbila zwavhuḓi.

Ndo uri u vha u kho sedza uri uri hey akhaunthu i vha i sa ḓuri, ende i vha i kho ḓa na dzi nzwalelo dzavhuḓi.

Akhanthu ya dibosithi ndi hune ra vhea hone ra vhulunga hone masheleni nahone a ri soko ma dzulela u ma bvisa tshiṅwe na tshiṅwe, ndi uri u fana u lindela tshifhinga tsheo tsha tiwa uri u kone u wana ayo masheleni, arali waya u kho ya ma ṱoḓa zwi amba uri hu ḓo vha na khaṱulo ine ya ḓo vha hone kha u ṱusiwa ha manwe masheleni.

Zwi ita uri u kone u vhulunga masheleni a u zwavhuḓi, nahone arali muṅwe ṅwedzi wo ḓi baleliwa u ḓo ḓi baleliwa mara u a kona u vhulunga nahone masheleni a hone a ḓo bva a na a ḓo vha na nzwalelo ya vhuḓi.

Ee sa nṋe sa mashudu ndi ri hezwi zwa u vula dibosithi yo dzudzanywaho zwi thusa uri muthu a kone u vha na masheleni ane a ne a khou ṱoḓa one nahone u fanela u i vula nga tshifhinga heyo akhau.

Zwi pikwa zwine tsa sa mashudu zwine nda nga vhona ungari sa zwi pikwa zwilapfu ndi u fana na u fhaṱa u fhaṱa u ṱoḓa u vhea masheleni a u renga moḓoro, ndi vhona u nga ri ndi yone akhanthu ine unga i shumisa ngouri ri wana uri kwa kona u vhea nahone u ḓo ḓi wana na dzi nzwalelo dzi tshi kho ḓivha hone hafho fhethu.

Ee bannga i vhuyelwa ngori i ḓo kona u dzhia yeyo masheleni ya ṱuwa yo mahadzimisa zwi imiswa zwo ya ngo fhambananaho na vhathu na zwoṱhe zwine zwa yelana na zwi kolodo, ndi uri i vha i yeneyo tshelede ni i vha i kha dibosithi.

Ee ndi vhona u nga ri u nga shumisa iṅwe iṅwe fekisi dibosithi ngori u vha u kho ṱoḓa u fhambanyisa no vhona uri gai ndi wo vhea yo no swika vhugai ya univesithi i dubo u kone u ḓivha sa tsumbo ya goloi i dubo uri u kone u ḓivha uri wo no vha ngafhi, u sa zwi ṱanganise fhethu huthihi ngori u ḓo vhona ungari zwithu zwi kho tshimbila matsina a zwi kho tshimbila nga nḓila yone ine wa khou zwi ṱoḓisa ngayo, ndi vhona ngari yazwo ndi zwone zwa khwine.

Ndi vhona ungari ndi nga kona u vhuya ya miṅwaha miṱanu kana ya sumbe, mara zwi ḓo ya nga tshipikwa tshine nda kho ṱoḓa u swikelela tshone ngori zwiṅwe zwi nyaga tshifhinga tshilapfhu.

Ndi iwe muṋe wayo na anga vhuyelwa vhunga sa izwi u tshi ḓo i wana tshelede yaho naho yo kho ḓi vhuya na nzwalelo ṱhukhuṱhukhu.

A hu na khombo ngori u vha u kho ḓivha uri u khou nyanga u itani a hu na khombo khazwo.

Ee ndi vhona dzo tea na dzo tea vhaswa uri vha kone u swikelela zwithu zwinzhi zwine vha kho ṱoḓa u swikelela kha vhutshilo.

Ee sa nṋe rudzani ndi vhona uri muthu ngeletshedzo i ne nda nga mufha yone ndi ri kha kha vhe na bono ḽine a kho nyaga u ḽi vhona lu swikelela, ḽi nga vha ḽa tshifhinga tshi pfhufhi kana tshi lapfu nahone kha vhulunge zwine a ḓo pfha a tshi ḓo kona zwine a zwi nga musiyi a fhasi ha mutsiko wa masheleni.

Ee tsha u thoma tshine ndanga ya vhudza muthu ndi uri kha vhulunge zwine a zwi nga mu khakhisi kha ku tshilele kwa ḓuvha na ḓuvha uri a kone u vhea masheleni u swikisela tshi swikelela tshi pikwa tshawe.

Ee i thusa kha uri u a kona u vhona uri nyaluwo ya masheleni a u o imisa hani, nahone tshelede ine ya khou bva na ine ya kho dzhena ndi ifhio nahone i bva gai.

Life cover i thusa nga maanḓa arali muthu a vha khou unḓa u ḓi sala u khou ḓivha vha vho na zwiṱukuṱuku zwine zwa kho ḓivha hone. For tshifhinga tshilapfu nyana i thusa i thusa nga maanḓa kha sia ḽe ḽo.

Ndi ku ndi kutshimbidzele kwa kwa vhari mini kwa mbadelo ya ṅwedzi ya ṅwedzi u tshi khou badela kha bannga.

Ee zwi thusa uri u kone u dzi nzwalelo dzi vhe fhasi.

Akhaunthu ndi fhethu hune u vhulu u hone ndo ri u vhea hone masheleni u dzhenisa hone. Nahone akhaunthu ndi nomboro ndi ndi ndi nomboro ine ivha yo itelwa iwe iwe muthu muthihi ane u ḓo vhea hone a bvisa hone tshelede.

Ndi u vha na dzi banking tshadzhisi dzi re fhasi nahone muthu u fanela uri a vhe na ndango na na na account yawe.

Hu pfa uri zwi ita uri zwi vhe zwo u lelutshela nahone zwi nga ita na uri vha kone u kokodza masheleni haneyo maṱuku nga maṱuku.

Tshithu tsha u thoma ndi uri vha fanela u mmbudza uri ndo sa tsumbo ndi khou badela miṅwaha mivhili i ḓovha khou kokodza vhugai, dzi nzwalelo dza hone ndi vhugai, miṅwaha miraru nga u to ralo nga u to ralo nahone wa dovha wa sedza iwe nga hetsho tshifhinga u nga kona zwifhio.

Ee zwine wa nga muvhudza ndi zwa uri u khou nyanga u dzhia lo ḽouno ya vhugai nahone o ḓi imisela u badela vhugai nga miṅwaha mingana. Nahone ezwo zwithu u ḓo kona na u zwi u i badela nga ṅwedzi nga ṅwedzi naa.

Ndi tsha uri i ḓo mu leludzela uri a kone u i shumisa nahone a kone u rumela vhathu masheleni awe nga tshifhinga, zwi sa kho muṱoḓa uri a yo fola miduba.

Ee ndi u vhulunga zwavhuḓi masheleni nga tshifhinga.

Ndi tshi ne nda nga humbula ndi tsha uri vha fanela u sala vho ṱhogomelea.

Tshine nda nga thoma u tshi vhudzisa ndi tsha uri baḽuni ya hone i ḓo vha vhugai, nahone ndi i a arali i siho baḽuni phambano ndi gai ndi khou ndi fanela u ḓivha phambano vhukatini ha baḽuni na musi i siho.

Tshine nda nga muvhudza ndi tsha uri kha sedze uri ndi vhathu vha fhiyo vhane vha vha vho lindela ane a vha ṱunḓela ngori tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe lufu a luna miṅwaha.

Tshithu tsha u thoma u nga muvhudza uri tshi mobile mani i nga mu thusa kha uri imu vhulungele tshifhinga. Nahone tshiṅwe na tshiṅwe u ḓo kona u tshi ita nga tshetsho tshifhinga tshe a tshi humbula ndi uri tshi ḓo mu leludzela vhutshilo.

Dzoṱhe ndi nga dzi vhea fhethu huthihi.

Ee ndo ndi zwa ndeme ngori u vha u khou nyanga u ḓivha uri hetshi tshikolodo u khou tshi fhedza lini, sa tsumbo ukho tshi fhedza nga twenty thirty nga ṅwedzi nga ṅwedzi u fhio, ndi zwa ndeme uri u songo wana u khou badela zwo fhirisaho.

Mbudziso ine wanga i vhudzisa ndi uri orali ayo masheleni a ḓo dzhia tshifhinga tshingafhani uri a fhele nahone kubadetshele kwao kuḓa ku kotou tshimbidziswa hani.

Ee tshi zwi tsholeluwaho ndi tsho muvhudza uri ndi khou nyaga uri muṱa wanga u sale u na zwiṱukuṱuku zwine wa nga kona u isa phanḓa na vhutshilo, nahone life cover i thusa zwe zwo nahone u fanela u i vhea na zwiteṅwa uri i tshimbidziswe hani kana i to ya kha muthu muhulwane ano ḓovha o sala nga ṅwedzi nga ṅwedzi.

Tshithu tshihulu u nga mu vhudzisa nga uri a vula akhaunthu u ḓo kona u vhea zwavhuḓi masheleni awe. Nahone u ḓo kona u swikelela bono ḽawe ngori a ḓovha o dzula fhethu hune o vhulungeya nahone a kho wana dzi nzwalelo nga ṅwedzi.

Tshithu tsha ndeme ndi u to mu vhudzisa uri arali iṅwi kha vhutshilo haṋu na ḓiwana no ri sia ni vhona uri hu ḓo sala hu khou itea mini. U bva hafho wa kona u muvhudza nga life cover uri life cover i ḓo thusa vha muṱa waṋu uri vha kone u vha na vhutshilo na musi u si tsheho nahone na nga mbulungo yanu vha so ngo twa vha khou fara gaḓa gaḓa.